Umahluko ukhona. Xa uboleka imali ebhankini, ibhanki iyakukhusela yaye ikunika imali eninzi neyanelayo kulo msebenzi okanye kule nto uzobe uyibolekela yona. And iitshajizi zebhanki zincinane. Kodwa inzala kamatshonisa, hayi, ininzi kakhulu yaye umatshonisa yena ungena uye untyumpa-ntyumpeke ematyaleni kuba kuba nzima uyibhatala imali kamatshonisa njengokuba inzala yakhona iye ibe ninzi kakhulu. Kanti ebhankini baye bakulungiselele bakuzobele phantsi iplani yobhatala nenzala yakhona incinane nemali yakhona izawukwazi ukhavarisha yonke into ofuna uyenza.

Ndingamcebisa umakazi wam ukuba aqhubeleke kuba ndibona ilicebo elihle eli njengoko siyazi ukuba xa utyala iimali zakho kwi-retirement annuity uyazikhusela kwi-tax engapha kwamandla akho. Okwesibini, imali leyo akazuyityiwazi, uzawukwazi uyifumana only xa edlule iminyaka engamashumi amahlanu anesihlanu nto leyo ithetha ukuthi uzoba nemali ayibekileyo aqinisekileyo ngayo. Ikhona ke nemithetho nemigaqo elandelwayo phambi koba ukhuphe iimali zakho nto leyo ethetha ukuthi uzohlala ekhuselekile ngamaxesha onke, akazuba nawari yanto xa kusiziwa kumhlalaphantsi wakhe.

Bendizawuva kabuhlungu xa kukho amagama ekunzima uwaqonda. Bendizocela ke kubekho umntu ondicaciselayo awajike la magama ukuze abe kulwimi endiluvayo. Ukwenzela ukuba ndikwazi ukwenza isigqibo ngento endiyaziyo ndicaciselekile, ndingaziboni ngomso ndisiva ingathi ndirojiwe ngenxa yokungawaqondi amanye amagama, ndicinge ukuba kuthethwa le kanti zikhona izinto ezithethwayo endingazibonanga. Bendiza kuba nesicelo ukuba ndicela nindicacisele lamagama ngelizwi ngolwimi lam lwesiXhosa.

Xa usebenzisa iephu yokubhanka efowunini yakho into yokuqala ikwenzela lula, uyakwazi uthumela imali ebantwini abohlukeneyo ngoku uhleli apha endlini. Uyakwazi ulungisa i-inshorensi yakho, umasingcwabane, uthathe iimali zakho uzityale ngoku uhleli apha endlini. Enye into ebaluleke ngayo ke iephu le yakho ikunceda ukuba uhlale usazi yonke into eyenzeka kwi-akhawunti yakho, ungakhange uhambe uye ngaphakathi ebhankini. Mna ke ndicebisa uthini, uziqhelanisa nale ephu ukuze ukwazi uzenzela ubomi obulula zininzi izinto enceda ngazo ungadanga waphuma endlini.

uCash Send umnandi yhazi ngokuba imali iyakhawuleza ukufika, imali ikhuselekile. Umntu lo uyolanda imali zininzi iindlela angayikhupha ngazo, zininzi neevenkile angakhupha kuzo. Akunyanzelekanga futhi ukuba kuye umntu, omnye kusenokwazi ukuya omnye xa lo ebambekile kwaye ikhadi lakhe lasebhanka alizuchaphazeleka. Ndiyayithanda ke iCash Send ngokuba yenza kube lula uthumela imali naphi na ungakhange waya ebhankini, oko uhleli endlini yakho. Nalo mntu umthumelelelayo imali ifika kuye iphelele ingaphazanyiswanga, ingatsalwanga futhi.

Tamkhulu, ukugcina imali ebhanki kuneenzuzo ezininzi kakhulu. Okokuqala, imali yakho iyakhuseleka. Nguwe wedwa onolwazi lwephini khowudi yakho, akekho omnye umntu ongafika azithathele imali yakho. Imali yakho asoze ibiwe. Ibhanki ine-inshorensi eqinisekisayo ukuba mhla ulahlekelwa yimali yakho iyakwazi ukuncedisa ukuze ubuyekezwe. Iyafikeleleka kakhulu. Ungakwazi futhi ufikelela emalini yakho nanini na xa uyifuna zininzi iindlela nemithombo yokuyikhupha, ii-ATM, ii-intanethi, okanye phakathi ezivenkileni ethilini. Iba nenzala ke eyona nto imnandi kakhulu ukugcina kwakho imali ebhanki iba nenzala iyakhula ngoku uhleliyo.

Molo, sisi. Xa uvula i-fixed account nathi uyavumeleka ukuba uyigcine imali yakho ebhankini ixesha elithile. Kukuwe ke ukuba uzawukhetha iinyanga ezintandathu, unyaka, okanye ngaphezulu. Ngokwenza njalo uyaqinisekisa ukuba imali yakho awuzuyiphatha, awuzuyisebenzisa ngaphambi kokuba kufike ixesha lokuba uyikhuphe. Ibhanka ke iza kuhlawula inzala engaphezulu kunale unokuyifumana kwi-akhawunti yokonga eqhelekileyo. Kwaye ke isohlwayo sikhona xa uthe wayifuna imali phambi kwexesha. Ukuba udinga okurhoxisa imali yakho ngaphambi kokuba kuphele ixesha lovumelwano ibhanki yokuhlawulisa isohlwayo, esi sohlwayo ke kuxhomekeka ngokwe-arrangement eniyenzileyo wena nebhanka phambi kokuba uthini, ufake imali yakho iinyanga ezintandathu zinesohlwayo sazo kunye nonyaka wohlukile.

Mna ndibona kulula ukuthumela imali efowunini. Ulapha endlini imali yakho ikude le ebhankini, ikhuselekile yaye zimbalwa iitshansi zokuba ixuthwe ixhwilwe endleleni usathi uya ebhankini okanye kubekho umntu oyithathayo. Xa usendleleni ebhankini awazi ukuba kungenzeka ntoni endleleni, ingawa imali, ingaxhwilwa, ungehlelwa yi-accident ulahlekelwe yileyo mali. Kodwa endlini yonke into uyibhala phantsi phambi kokuba uyifake. Iitshansi zokuba ingaphumeleli loo nto zincinane kakhulu.